Loko vana va mina va ndziyisa ekaya ra vadyuhari ndzi nga titwa ndzi ri nchumu lowu nga ha lavekeki, ndzi nga titwa ndzi nga ha ri na nkoka, ndzi nga vaviseka swinene emoyeni.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga xi nyikaka malume wa mina hileswaku madokodela mativa leswi ma swiendlaka leswi vulavula ku ri malume u fanele a tshemba leswi madokodela lava va nga ni ntokoto va n'wi byeleke swona na ku endla, kun'wa maphilisi lama nga ta endla ku rihanya ra yena ri tlhela ri va kahle na leswaku vutomi bya yena byi leha a nga tshembi munhu loyi a nga swi tiviki ku u ta a huma hile kwini.

Mina ndzi vona i nga ri vutomi lebyi enerisaka kahle emianakanyweni i ku va munhu xo sungula a va ni vuxaka lebyinene na xikwembu, xa vumbirhi a hanyisana kahle na vanhu a tlhela a va ni vuxaka lebyinene na ndyangu wa yena, munhu u fanekele a va ni kurhula na ntsako na kona munhu a nga kota ku va a kuma swilo leswiwani hiloko a ri na vuxaka lebyi byi endlaka leswaku moya wa yena wu va ni kurhula.

Ndzi nga vutisa vaongori hi mixaka ya tindlela to pulana ndyangu, ni ku lava ku tiva leswaku hi tihi tindlela leti nga na matimba eka, loko swi fika eka ku pulana ndyangu kahle nakona switandzhaku swa ku tirhisa tindlela leto pulana ndyangu hi swihi leswi ni faneleke ku swi tiva.

Mina ndzi vona mirhi ya kahle yi ri mirhi ya manguva lawawani ku tlula ya ndhavuko tanihileswi mavabyi kumbe mintungu leyi endlekakamasiku lawawani yi ri matimba ku tlula mitungu leyi a yiendleka malembe ndzhaku leswi vulaka ku ku mirhi leyi endliwaka ya manguva lawawani yi va yi ri karhi yiendliwa ku va yi kota ku va yilwa na mintungu na mavabyi ya mikarhi leyi hi hanyaka eka yona.

I ku va la ha vatsoniwa va tshamaka kona kumbe emakaya, kumbe emavhengeleni, kumbe eka ndhawu ya mihlangano ku va ku nghenisiwa switirhisiwa leswi swi nga ta kota ku endla leswaku vutomi bya vona byi va lebyi vevukaka na ku va vatitwa vaamukeri na ku va va kota ku va kota ku fambafamba kungari hava nchumu lowu nga va, u va xihingakanyo eka ndlela ya vona.

A ndzi voni ndzi nga tikuma ndzi yi le ndzi ya vona tin'anga ta ndhavuko leswaku ndzi kuma vutshunguri hikuva madokodela la ma, ma nga na ntokoto ma kona lama nga kotaka ku ni tshungula lama ma nga swi dyondzela va tivaka leswi va swiendlaka leswi vulavula ku loko no teka rihanyo ramina ni ri veka emavokweni ya madokodela la ma nga na ntokoto va nga lo swidyondzela swivula ku ri rihanyo ramina ri nga kota ku tlhela rivuya ematsan'weni ya rona kumbe ri tlhela ri tshamiseka.

Munhu loyi a nga tekiki maphilisi ya yena kahle ndzi nga n'witsundzuxa hi nkoka wa ku landzelela swileriso hinkwaswo leswi a nga nyikiwa swona hi madokodela leswaku loko an'wa maphilisi swiendla leswaku xitsongwatsongwana xa qulazi xi hela matimba leswi vulavula loko yena a nga teki maphilisi ma yena kahle swivula ku xitsongwatsongwana lexiya xi va xikarhi xi kuma matimba ya ku fayelela rihanyo ra yena leswi swi nga endlaka leswaku a heta a lahlekeriwile hi vutomi bya yena.

Ina, ndzi tshamile ndzi hlangana naswona kumbe ndzi tshamile ndzi hlangana naswona. Leswi swi nga endla leswaku ndzi vona swi ri na mavun'wa kumbe swi nga ri na ntiyiso hileswaku a va vula leswaku murhi lowu a wu xavisiwa wu horisa mavabyi hinkwawo. Ndzi vula na mavabyi lama madokodela vango a ma holi, lama madokodela ma tsandeka ku kuma swintshuxo eka wona, marha mita kuma munhu loyi angariku na vutivi hi swilo swa rihanyo a ri karhi a xavisa murhi lowu a vulaka leswaku wu nga kota ku va wu horisa vuvabyi hinkwabyo na lebyi nga heriki.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga xi nyikaka James hileswaku a hlayisi mbilu ya yena. A yi hlayisa hikuva a hunguta kudya marhambu ya nhloko, a yi hlayisa hikuva a hunguta ku vilela. A nga hunguta ku vilela hikuva a tikuma a ri karhi a endla mighingiriko leyi yi tisaka kurhula endzeni ka mbilu ya yena. Leswi swivulaku a nga fanelanga a ti kuma a ri karhi a tata nkarhi eka ku va a tshama a ri yexe, ma ra u fanekele a tikuma a ri na vanhu van'wani lava va n'wi tiselaka ntsako kumbe kurhula.

Ku bela riqingho maphorisa endzhaku ko humelela hi mhangu ya le patwini swipfuna maphorisa ku va makota ku va makuma xivangelo xa nghozi ya le patwini leswi vulaku ku va kota ku tlhela va tsala etibukwini ta vona xivangelo xa nghozi, va kota ku tlhela va lawula xiyimo lexi xi nga ta va xivangiwile hi nghozi kumbe hi mhangu ya le patwini, va kota ku tlhela va lava tindlela leti nga ta endla leswaku ku va ku siveleka ku endleka ka tinghozi tin'wanyani.

Mina ndzi vona leswaku mfumo wu nga engetelela mali ya mpfuno loko swi fika eka sekithara ya swa rihanyo emakaya leswi swi nga ta endla leswaku vanhu lava va nga ri ku na swa lemandleni le swa ku tixavela mi mirhi va ta kota ku kuma mi mirhi eswibedhlele swa le makaya kumbe etitliliniki ta le makaya.

Hi ku vona ka mina ndzi vona yi nga ringanelanga vanhu hinkwavo tanihiloko va n'wanyana wa loko vaya va fika vabyeriwa leswaku ku na ku kayivela ka mi mirhi a va vuyi siku rin'wanyani va ta va nyiketa.

Loko ndzi vona xivuriso lexinge, wanuna a nga rili, eka mina ku ta leswaku wanuna u fanekele a nga boxi timhaka ta yena ta le xihundleni leswi vulavula ku wanuna u fela endzeni hikuva a byeriwa leswaku wanuna loko a rila swi n'wi endla leswaku a vonaka tanihi wanuna loyi a nga ri ki wanuna kambe wansati.

Leswi swi endlaka leswaku, kumbe ku vanga ku dlayiwa ka vavasati na vana i ku ku na vavanuna lava kuleke emitini leyi a ku nga ri hava rirandza, a ku nga ri hava ku twanana, a ku ri nga ri hava kurhula, kambe a ku ri ni mahlomulelo, na ku xaniseka na ku banana leswi swi endlaka leswaku vavanuna valava va kula va tele vuxungu endzeni ka vona va tsandzeka ku va na swikombiso leswi kombaka rirhandza kumbe leswi tisaka kurhula kambe vahumasela vuxungu bya vona ehehleni ka vavasati na vana va vona.

Mina ndzi vona ndlela ya manguva lawa ku ri yona ndlela ya kahle tanihileswi ku nga na vumbhoni lebyi tiyisisaka leswaku tindlela ta nkunguhato wa ndyangu ta manguva lawawani ta swi kota ku va ti humelerisa nkunguhato wa ndyangu ku tlula tindlela ta ndhavuko leti ku nga ri havaka vumbhoni lebyi byi kombaka leswaku ndlela ya ndhavuko ya swi kota ku va yi humelerisa nkunguhato wa ndyangu.

Hikuya hi vutivi lebyi ni nga na byona ndzi tiva maapula, mapyere, mapapawa, ni makhalavatla, ni mabambahosi, ya ri lawa ya lulameke ku lawula chukele engati.

Ndzi vona swi ri swa nkoka leswaku munhu apaluxa mahungu ya ku va a khomile hi xitsongwatsongwana xa COVID-19 eka vanhu lava a hlanganeke na vona ku va lemukisa leswaku swi na nkoka ku va va ti hlayisa na ku tirhisa swisirheleli hinkwaswo leswi swi nga ta sivela leswaku vatluleriwa hi xitsongwatsongwana lexiwani.

Mirhi ya swimilana leyi ndzi yi tivaka yi tirhisiwaka ku tshungula mavabyi ya miri i Mhangani, Yembe na Gwava laha swi tirhisiwaka ku tshungula mikhuhlwana hi ku ehleketa ka mina ndzi vona switirha hikuva swipfuna ku va swi nyika matimba eka masocha ya miri.

Ku tsandzeka ku amukela ku khomiwa hi HIV swi khumba rihanyo ra miehleketo hi tindlela leti landzelaka, ku titwa u ri wexe munhu a nga titwa onge a nga ha amukelekangi exikarhi ka van'wanyana. A tshama a ri yexe a papalata na ntirho wo tirha na van'wanyana, ku hela matimba a nga sungula ku pfumala ntshembo a nga ha ri na ku tsakela ku va a tikuma a a ri kona emisaveni. Xa vunharhu ku karhateka ni ku chava a nga karhateka ngopfu hi leswi endlekaka emirini wakwe, kumbe a chava leswaku vanhu va ta n'wi va ta n'wi hlawula hi ndlela yo biha.

Ndzi nga va tsundzuxa hi nkoka wa vutomi leswaku ku nwa maphilisi a swi vuli leswaku swi herile hi vona, nakona a va hleketi hi varhandziwa va vona lava va rhandzaka, lava nga ha tsakelaka leswaku va va na na vona ku ya ku ya emahlweni evuton'wini. Swi na nkoka leswaku va nwa maphilisi hikuva maphilisi ma ta endla leswaku masocha ma vona ma tlakuka ma va ni matimba leswi nga ta endla ku vutomi bya vona byi va byi hlayisekile.

Hi nga sungula hi ku n'wi yingisela hi twa leswaku u ti twisa ku yini emoyeni, tanihileswi a ri na milenge ku sunguleni kambe sweswi wa ha ri hava. Endzhaku ka sweswo hi n'wi khutaza siku na siku hi n'wi byela leswaku vutomi byi ya emahlweni. Ku va yena a lahlekeriwile hi milenge a swi vuli ku vutomi bya yima ni leswaku ha n'wi rhandza ku fana na le sunguleni. Na leswaku hi kona ku ta n'wi tlhogomela hi va na yena leswaku a nga titwi a ri loyi a cinceke kumbe vutomi bya yena byi nga ha pfuni nchumu hikuva a pfumala milenge.

Ndzi xeweta n'wina hi xichavo ni xinkarhana ndzi ri muvulavuleri wa xikolo xa vatsoniwa. Tanihi leswi hi lavaka ku tiyisisa leswaku vatsoniwa va dyondza kahle ni ku hanya vutomi byo antswa, a ndzi kombela leswaku mi hi pfuna hi switirhisiwa leswi landzelaka. Ku nga ti-wheelchair tanihileswi vatsoniwa van'wana va va tshikelelekaka hikokwalaho ka ku pfumala ti-wheelchair, na switirhisiwa swa dyondzo na tikhompyuta leti nga va pfunaka leswaku va titalenta ta vona ti va leti antswaka. Na switirhisiwa swa siku na siku ku nga maleri swidziva swa mati, swichayachayani swi nga pfuna ngopfu.

Ndzi xeweta n'wina hi xichavo ndzi ri muvulavuleri wa vatirha exivandleni lexi, hi kombisa ku vilela lokukulu hikokwalaho ka ku pfumaleka vuhlayiseki lebyi kongomeke ngopfu eka rihanyo ra vatirhi lava endlaka mintirho ya nghozi. Tanihi vathori i vutihlamuleri bya n'wina ku tiyisisa leswaku ku na PPE yo ringanela yo basa leyi yintshwa hi laha ku faneleke. Vatirhi hinkwavo va leteriwa kahle hi ku tirha hi ndlela leyi nga va vangeriki khombo.

Loko tindhawu to tala ta le matikoxikaya to va na titliliniki leti pfulaka minkarhi hinkwayo, tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ri nga cinca hi ndlela leyi landzelaka. Xo sungula ku tlakuka ka rihanyo ra vaaki. Xa vumbirhi ku hunguteka ka ku lova ka vutomi. Xa vunharhu ku hlayiseka ka timhangu leti fambelanaka na rihanyo. Xa vunharhu ku antswisiwa ka ku tshembana exikarhi ka vaaki na mfumo.

Hi ku vona ka mina ndzi vona vatsoniwa etindhawini ta le makaya va tsandzeka ku fikelela tidyondzo hi ku hetiseka. Tanihi leswi swikolo leswi swi langutanaka na vatsoniwa va ri voxe swi nga talangi hala makaya, hikokwalaho ka ku pfumaleka ka timali ta ku sungula kumbe ku endla ku swikolo sweswo swi kota ku va swi seketela vatsoniwa etindhawini ta le makaya.

Ina ndzi tshama ndzi vona ntirho wo hlambisa munhu loyi a hlangane na khombo. N'wana wa le kaya u wele eka khombo yo phasiwa hi movha kambe a nga fi. Endzhaku ka nkarhi vatswari va yena va kholwa leswaku khombo leri ri nga ha va ri ri na mimoya leyo biha. Kutani va n'wi yisa eka n'anga leswaku a hlambisiwa. N'anga yi lave ndhawu ya mati lama hlambukeke ku fana ni ma nambu, kutani va famba na n'wana kona va n'wi hlantswa miri wa yena hi mati lama kandziyisiweke hi mirhi ya xitima.

Ina munhu u fanele a nghena eka quarantine hambi a titwa a ri kahle loko a hlangane na munhu loyi a tivekeke leswaku u na COVID-19. Leswi swi na nkoka hikuva COVID-19 i tshunguhato lowu nga hangalaka hi ku hatlisa. Naswona vanhu van'wana va nga va va ri na tshunguhato kambe va nga tikombi swikombiso.

Switandzhaku leswi nga ta ka hi ku tirhisa DEPO, ku hlela ndyangu. Xo sungula ku cinca ka nkarhi wa ku huma ngati vanhu van'wana va nga sungula ku huma ngati nkarhi wo leha hi ku hangalaka kumbe va nga ha humi ngati. Xa vumbirhi ku nonoka loko u lava ku veleka nakambe endzhaku ko tshika DEPO swi nga teka tin'hweti to tlula tsevu ku fika ka khumembirhi leswaku miri wu tlhela wu va na masungulo wu va na masungulo ya ku tika. Xa vunharhu ku endla leswaku munhu a sungula ku dya ngopfu leswi nga n'wi endlaka leswaku a sungula ku nona.

A ndzi ta hlohlotelo vanhu leswaku va endzela titliliniki leti nga le kusuhani va kota ku kuma maphilisi ya PrEP lama kotaka ku sivela switsongwatsongwana swo tanihi HIV AIDS leswaku swi tluleta munhu. Xa vumbirhi a ndzi ta lemukisa vaaki leswaku va tirhisa swi swa ku ti sivela swo fana na ti-condom leswaku va nga tluleriwi hi vu hi vuvabyi bya HIV and AIDS kumbe xitsongwatsongwana.

Rihanyo ra kahle ra miehleketo ri na nkoka swinene hikuva ri khumba swilo swo tala evuton'wini bya munhu leswi hi swona switsongo swa nkoka wa rona. Xo sungula ri pfuna ku langutana na swiphiqo xa vutomi swa vutomi. Xa vumbirhi ri tlakusa vutomi bya misava hinkwayo, xa vunharhu ri tiyisa vuxaka bya vanhu, xa vumune ri pfuna ku lawula ku karhateka ni ku vilela.

I mhaka ya nkoka swinene leyi ku tikeriwa ka titliliniki etindhawini ta matikoxikaya hikokwalaho ka ku pfumaleka ka vatirhi, ndzi vona switshunxo swa kona, xo sungula ku ri ku thola vatirhi va rihanyo vo engetelela. Mfumo wu fanele ku thola vaphameri, vatirhi va rihanyo na vahlayi va mirhi lavantshwa. Xa vumbirhi ku nyika vatirhi va rihanyo timali to va khutaza ku tirha etindhawini ta le matikoxikaya. Xa vunharhu ku dyondzisa vanhu va le matikoxikaya ku va vatirhi va rihanyo.

Ina ndzi tshame ndzi hlangana na xinavetiso xa murhi wo tshungula vuvabyi hi xihatla. Xinavetiso xa kona xi tshamile hi ndlela leyi, u chava HIV hi na murhi wa ntumbuluko lowu tshungulaka kusuka siku ro sungula.

Ina ku hlayisa journal swi pfuna swinene eku landzeriseni switandzhaku swa mirhi leswi hi swin'wana swa leswi swi nga pfunaka swona ku anakanyisisa hi ndlela mirhi yi ku khumbaka ha yona xa vumbirhi ku kombisa swipimelo swa na swa ku antswa kumbe ku biha xa vunharhu ku pfuna dokodela kumbe n'anga xa vumune ku kombisa swihoxo swa swakudya kumbe mirhi yin'wana.

Vanhu vo tala lava sungulaka ku tirhisa swidzidziharisi hi nkarhi wa vuntshwa va hetelela va tshika xikolo ntirho kumbe milorho ya vona hikokwalaho ka ku ti karhatela ku kuma swidzidziharisi swidzidziharisi swi hlasela vuxaka exikarhi ka ndyangu vanghana ni lava va rhandzaka.

Loko mirhi yo pfuna ku lawula vuvabyi swo fana na vuvabyi bya high blood pressure HIV asthma vuvabyi bya chukela na byin'wanyana yi pfumaleka vuvabyi byi nga sungula ku tika swinene naswona byin'wani byi nga ha dlaya kumbe ku koxa vutomi bya munhu.

Ku hanya na HIV a hi ku hela ka vutomi ni nga sungula hi ku va khutaza leswaku ku kuma HIV swi vuli leswaku vutomi bya vona byi herile vanhu vo tala va hanyile malembe yo tala va ri na HIV hikuva va va tekela mirhi ya ARV nkarhi ni nkarhi naswona va hanya vutomi byo tshama kahle munhu loyi a nga na HIV u fanekele ku landzelerisa swileriso hinkwaswo leswi dokodela ra yena ri n'wi byelaka na ku va a nwa mimirhi ya yena hi nkarhi kutani u ta kota ku hanya ku fana na mani na mani.

Ina minongonoko ya ku hunguta mali ya tikhemisi yi pfuna swinene ku hunguta ku durha ka mirhi naswona swi pfuna vanhu vo tala ku kota ku yi kuma tindlela leti minongonoko leyi tirhaka ha yona hi leti landzelaka ku tlakusa ku katsiwa ka vanhu loko mirhi yi rhangisiwa kumbe ku nyikiwa discount vanhu vo tala ngopfungopfu lava pfumalaka mali va kota ku yi xava ku olova xa vumbirhi ku hunguta ku tirha ku tshika mirhi exikarhi ka nkarhi vanhu vo tala va tshika ku nwa mirhi exikarhi ka nkarhi hikokwalaho ka ku pfumaleka ka mali.

Leswi endlaka leswaku mirhi leyi ponisaka vutomi ya yin'wana ya yona yi durha swi vangiwa hileswaku ndzawulo ya vulavisisi ni ntirhiselano loko va tumbuluxa murhi lowuntshwa swi teka malembe yo tala ku tirhisa mali yo tlula timiliyoni ta tirhandi ku katsa ku kambela murhi hi ndlela ya ya sayense ku tirhisa vanhu eku ringeteni ni ku tiyisisa leswaku wu sirhelelekile vavumbi va murhi va ringeta ku tlherisela mali leyi va yi va yi tirhiseke loko va ri karhi va tumbuluxa mimirhi leyiwani.

Va nga ha nyika dyondzo hi vuhlayiseki bya rihanyo minongonoko ya vaaki yi nga dyondzisa hi khombo ra swidzidziharisi ndlela yo tshika ni nkoka wa rihanyo dyondzo leyi yi nga endliwa hi tikomiti ta swirho swa vaaki swikolo ni vanghana va rixaka va tlhela va tisa swivandla swa ku ntshunxa ku karhateka emiehleketweni vanhu vo tala va tirhisa swidzidziharisi hikokwalaho ka ku tikeriwa ku vilela kumbe ku karhateka kumbe swiphiqo swa ndyangu.

Leswi swi humelela hikokwalaho ka swivangelo leswi landzelaka ku hlwela ku rhumela mirhi loko mfumo wo hlwela ku rhumela mirhi eswibedhlele swa le makaya hikokwalaho ka timhaka ta vuswikoti mali swi endla leswaku swibedhlele swi tshama swi pfumala mirhi yo tshungula xa vumbirhi ku tlula ntsengo wa lavelo wa mirhi xa vunharhu ku pfumaleka ka vuhleri lebyi lebyi lunghisiweke.

Swi nga siveriwa hi ku tirhisa sisiteme ya digital ya ku landzelela switoko ku tirhisiwa ka tikhompyuta system to fana na RS solution kumbe HPR_ S leswaku ku landzelela ku vika no tsundzuxa loko mirhi yi ri kusuhi no hela yi pfuna leswaku swi vonaka hi nkarhi loko mirhi wu lava ku endliwa ku engeteleriwa xa vumbirhi i ku endla vuhleri bya nkarhi lebyi pakanisaka ku tirhisa maviko ya nkarhi lowu hundzeke ku lemuka leswi swi lavekaka enkarhini lowu taka.

Mimirhi leyi talaka ku heleriwa hi xitoko eka tliliniki kumbe titliliniki ta le makaya i mirhi yo fana na Paracetamol ku nga panado mirhi ya ku hunguta ku hisa na ku vava leswi endlaka ku yi hatla yi hela yi tirhisiwa ngopfu ngopfungopfu eka vana lavakulu ni vavasati lava tikeke ku tlhela ku va na xilaveko lexikulu siku na siku ra vumbirhi i antibiotic leyi hlaselaka mavabyi lama vangiwaka hi bacteria swo fana na mavabyi ya tindleve meno na nhlana hi swona swi endlaka leswaku yi hatla yi hela hikuva yi fanekele ku tshama yi karhi yi phindaphindiwa.

Mfumo wu nga ha aka swibedhlele ni titliliniki to ringanela etindhawini ta le kule mfumo wu fanele ku tumbuluxa kumbe ku antswisa swibedhlele leswi nga kona leswaku ku nga vi na ku kayivela ka vukorhokeri xa vumbirhi ku nyika titliliniki timovha ta swa rihanyo ku nga ku nga ti-mobile clinics titliliniki leti fambaka ti ta pfuna ku fikelela tindhawu leti nga riki na swibedhlele kumbe titliniki hi ku olova xa vunharhu ku hlayisa mirhi ya nkoka hi ku ringana mfumo wu fanele ku tiyisisa leswaku mirhi leyi lavekaka ngopfu yi nga heli eswibedhlele swa le makaya.

Swin'wana swa swivangelo i ku hlwela ku layicha mirhi ti-orders ta mirhi ti nga tlhela ti endliwa hi nkarhi wo biha naswona ku teka nkarhi ku fika eka tikhemisi ta le makaya ma khomakhoma ya tindlela ti vanga leswaku ku va na ku hlwela ka timovha ta mphakelo xa vumbirhi mali yo hlayisa mirhi yi nga ringananga mfumo wu nga va na mali leyi nga ringanangiki ku xava mirhi yo tala kumbe yo durha leswi swi endla leswaku hi ku sungula mirhi yi hangalasiwa eswibedhlele naswona titliliniki ta le makaya ti sala na ntsengo wo koma.

Va nga va khathalela hi ku kambela nkarhi na nkarhi leswaku mirhi yi tirhisiwa kahle ku tivekela rungula ro hlaya hi mirhi na ku tshama va ri karhi va vulavurisana na n'anga kumbe dokodela na ku tirhisa medication chart kumbe pillbox na ku va na ku khathalela swinene loko ku endliwa mixavo.